Ngike ngabukela umdlalo we-World Cup Twenty Ten yala eSouth Africa, bengibukela umdlalo webhola. Ngawuthanda kakhulu ngoba vele bengifisa ukuba umdlali webhola nami. Yayimnandi kakhulu ukubukela nje abadlali bethu bedlala khona la eSouth Africa. Kumnandi futhi ukubukela ngesathalayithi ngoba kunemidlalo eminingi esikwazi ukuyibukela.

Kufuneka uwazi ukuthi lo mshini olusha oluhlakaniphile noma isevisi lo oyithengayo kuzoba yimalini, futhi kumele bakunikeze i-contract. I-contract lakhona lizokusiza ukuthi likuvikele, mhlawumbe lo mshini olusha, idivayisi isebenza kakuhle, or mhlawumbe mayiphuka leyo device, leyo contract izokusiza ukukuvikela.

Izinkundla zomculo zincuma ngokubona ukuthi uthanda iy'ngoma ezinjani ngale ndlela le ozimamela ngakhona. Amadivayisi wanamhlanje ayakwazi ukusitshela or ukubatshela ukuthi umamela ungoma ezinjani, njengoba uwazi ukungena ku-YouTube ukhethe iy'ngoma ozithandayo bese bona bazokubonisa ukuthi umuphi umculo ongawuncoma.

Mangibhekene ney'nkinga nge-akhawunti yami ngithi mangikhuluma nabo kwamakhasimende kusabala kangakanani lapho sisebenzisana nawo, baphendula ngesikhathi futhi akuthathi no-thirty minutes ukuze bangiphendule, bangisize ngalolu dwaba le-akhawunti yami.

Iziteshi engizithanda kakhulu yi-YFM, yi-Metro FM, ngiphinde ngithande ne-Ninety-Four point Seven Highveld Stereo. Ngizithanda ngoba zidlala umculo omnandi, and ngizithanda ngoba zingipha ama-updates ukuthi kwenzakalani emhlabeni nala eNingizimu Afrika, kodwa ngizimamela kakhulu ngenca yokuthanda umculo omnandi. I-YFM ngiyimamela ngoba ingipha umculo wentsha, i-Metro FM ngithanda ukuyimamela ngoSonto ngoba ingipha iy'ngoma zothando nemiculo zothando bese o-Radio Two Thousand no-Highveld Stereo, ngizithanda ngoba zinginika iy'ngoma zangaphesheya engizithandayo.

Kule zinsuku kubaluleke kakhulu ukuthi inkundla ibe nekhwalithi ye-video engcono kakhulu etholakalayo ngoba kune-competition kuzo zonke iy'nkundla. Futhi ukusebenzisa inkundla ebaluleke kakhulu ukuze i-video yakho ibonakale kahle, kubaluleke kakhulu kule sikhathi esiphila kuso.

Kule zinsuku ukubukela amafilimu be-TV be-satellite akusafani njengakudala ngenca yokuthi sekukhula kwezinsizakalo zokusakaza sezikhula kakhulu. Kukhona o-Netflix, kukhona o-Prime Video, kukhona abo-Disney. Yiwo lawo ama-platform esiwasebenzisa okundlula i-TV ye-satellite.

I-Wi-Fi ngiyisebenzisa mangisebenza ngayo ukuze ngisebenzise ama-meetings omsebenzi we-Zoom ephu, phinde ngiyisebenzisele u-WhatsApp, ngiphinde ngiyisebenzisele uku-stream-a live i-Netflix, ngiphinde ngiyisebenzisele nokukhuluma ama-video call nesithandwa senhliziyo yami. Nje, i-Wi-Fi ngiyisebenzisa usuku lonke ngoba it's uncapped Wi-Fi, so ingisiza nje ukwenza into eziningi. Futhi ngiyisebenzisa for abantwana abantwana mabafuna ukubukela o-YouTube, no-CoComelon bayayisebenzisa.